Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi a makima, tsela e ba kolota ba go bona ka yone fa o dira kopo ya karata ya sekoloto le gore ba go abele bokae le ka ditshenyegelo tse di kae. Histori e ntle e bontsha boikarabelo mme histori e sa siamang e bontsha gore o kotsi.

Ka go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto go botlhokwa fela thata pele o dira kopo. Tumalano eo e go naya ditshedimosetso ya botlhokwa ka ga kamano ya gago ya madi le le mokoloto. Fa o sa tlhaloganye sentle, o kanna wa feleletsa o duelela ditshenyegelo tseo o sa di lebelelang. Di-rate tsa kwa godimo kgotsa wa latlhegelwa ke dibone tsa gago.

Dilopotswana tsa go ikwadisa, boikaelelo, bogolo, ditokomane, setefikeiti, boitsejo, tshwanelo ya motsadi, mabaka a mangwe a a sekasekiwang, dipego tsa madi, boikarabelo, go ithuta.

Go dira tshweetso ka karata ya sekoloto, akanya ka ntlha tse, seelo sa morokotso, ditefiso, meputso le melemo, mokgwa wa tiriso, setlha sa mahala sa morokotso, go bapisa dikarata, bapisa ditefo, lebisa botlhokwa tsa gago, go dirisa ditswampelo tsa internet.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa batho go tlhaloganya ditlhwatlhwa le maikalelo a dikarata tsa sekoloto. Fa ba na le kitso e, ba ka kgona go dira ka tsela e ntseng so, go bapisa, go laola sekoloto, go dira ditshweetso tse di siameng, go tila mathata.

Dibanka di akanya go dilo di le mmalwa fa di dumela go bula sekoloto. Boitsholo jwa go dirisa madi, letseno lekeno, tšhono ya dikoloto le lekeno di tlhokomelo ya madi, morokotso wa sekoloto o balwa jaang, morokotso o balwa ka letsatsi, morokotso o balwa ka kgwedi, phokotso ya morokotso.